E-e ku anakanya ka vona a ku lulamanga hikuva va va fanele va va dyondza Xitsonga xa ndhavuko wa vona.

Malembe lama faneleke i ma khume thirteen khume khumenharhu hikuva va va ri karhi va kula.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga n'wi nyikaka xona i xa leswaku a tiphina hikuva etikweni ra ka hina a ku na swilo swo tala leswi a nga ta swi endla swo tiphina naswona u hlayisekile.

Mina ndzi vona ku nga ri swona hikuva a ndzi tshembeli eka swilo swa ku va munhu a a ri na papa ra ntima.

A ndzi ta sweka tihove hikuva hi tona leti leti ti nga swakudya swa ndhavuko leswi yimelaka vatsonga kahle.

Ndzi titwa ku nga ri swona hikuva munhu un'wana na un'wana u fanele a teka nkarhi wa yena wo rila a ze a va kahle emiehleketweni.

Ndzi nga katsa leswaku ku ciniwa xibelani ku tlhela ku dyiwa swakudya swa ndhavuko wa Xitsonga.

Ndzi ehleketa leswaku i mhaka ya kahle swinene ku va va ri karhi va tlangela n'wana wa vona ku va loko a ri karhi a kula.

U fanele u tshama eka matirasi naswona u hlonipha lavakulu.

Ndzi hleketa leswaku a hi swona hikuva ku tala ka ndyangu a ku vuli leswaku u ta kuma a rirhandzu ro tala rirhandzu u ri kuma eka ndyangu wun'wana na wun'wana hambi i wutsongo kumbe i wukulu.

I vatswari va ri vambirhi hikuva hi vona lava va nga tswala vana lavaya va nga na vutihlamuleri hinkwabyo ka vutomi bya vona.

Ina swi fanele swi dyondzisiwa eswikolweni leswaku va ta swi tiva va ta kota ku pfuna na le kaya loko ku ri nkarhi wo swi sweka.

Va ambala ku hambana van'wana va ambala swibelani van'wana va ambala madovani.

Ximbalo xiambalo xin'wana lexi lavekaka i xikete na nceka.

I vutihlamuleri bya mfumo leswaku va teka vana lava nga ri ki na vatswari va va hlayisa.

I ku va va tshama va tiseriwa swakudya loko ku ri na mitlangu ekaya hi vona va dlayaka tihomu na timbuti.

I ku va va kuma va ri karhi va kholeriwa va byeriwa swilo swo hambanahambana va byeriwa na leswaku ndhavuko wa wona wa vona a wu na nkoka.

E-e hikuva loko n'wana u n'wi ba u na miehleketo leyo loko ndzo tlhela ndzi swi endla kambe va ta ndzi ba swi hundza.

I ku va va nga dyondzisiwi milawu ya le kaya kumbe na milawu ya le handle eswitarateni.

Ina hi swona hikuva vavasati va swi tiva leswaku vana va hlayisiwa njhani naswona va swi kota.

Ntirho lowu ndzi nga ta lava ku endla i wo sweka hikuva ndza swi rhandza ku sweka.

E-e a va swi tivi hikuva va kule va ri karhi va dyondzisiwa hikuva se ndhavuko wo dyondzisa vana ku sweka swakudya swa ndhavuko a wa ha ri kona a wa ha tekeriwi enhlokweni.

Ina hikuva vana a va ha dyondzisiwi tona ta ndhavuko va dyondzisiwa ta manguva lawa ntsena.

Ina i nchumu lowunene hikuva vavanuna va swi kota ku rhangela naswona va ta rhangela kahle.

I ku va va amukeriwa hi vanhu lava va tshamaka eka tiko leri va ya ka eka rona.

Ina leswaku u ta kota ku vulavurisana na vanhu van'wana lava va nga ri ki va nga vulavuleki ndzimi leyi wena u vulavulaka yona.

Ndzi nga rhandza ndzi nga rhamba Benny Mayengani hikuva vuyimbeleri bya yena ndza byi tsakela swinene.

Swi ndzi endla leswaku ndzi titwa kahle hikuva ndzi kota no dyondza swilo leswi va nga kulu va ri karhi va swi endla leswi mina ndzi nga swi tiveki.

Ina i swa nkoka eka mina hikuva swi kombisa leswaku ndzi le ku kuleni.

U cinca hikuva a ri karhi se a karhi a endla swilo leswi swi fambelanaka na malembe ya yena.

E-e a ta ha tirhisiwi eka masiku lawa hikuva swakudya swa ndhavuko a swa ha swekiwi.

I vakokwani hikuva vona va swi tiva leswaku swi swekisa njhani naswona va kule va ri karhi va va swi sweka.

Vavanuna va tlanga xiphemu xo dlaya swiharhi ku fana na homu va tsemelela nyama.

Ndzi ri a hi mhaka ya kahle hikuva vukreste hi byona bya kahle.

Vuhosi bya le mugangeni kumbe tiko ra hina a ri kahle hikuva swilo swo tala leswi vaakatiko va swi lavaka a va swi kumi.

Vavasati va mbala yele, xibelani, nceka na mateki. Vavanuna va nga mbala tihembe ta tiyele na ti buruku na mateki.

Ndzi ehleketa leswaku a hi swona swa kahle vanhu va fane va lamuliwa hikuva va nga kuma va vavisanile.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ndzi mbala eka ndhavuko lowun'wani handle ka wa mina hikuva naswona swi sasekile.

Swivutiso leswi ndzi nga ta vutisa swona i swa leswaku u ta endla yini hi mhaka leyi nga ku humeleleni.

A ndzi na vutivi leswaku vukreste byi nghenisiwile njhani eAfrika.

Va rhandza ku mbala swi swiambalo swa swa manguva lawa hikuva a va swi tivi na leswaku swa ndhavuko hi swona swa kahle naswona hi leswi va nga kulela eka swona swa manguva lawa.

Swakudya swa kona i nyama leyi nga na mafurha yo tala na swakudya swa va na masi na swakudya leswi xavisiwaka eka ti-restaurant.

Leswaku un'wana na un'wana a ta swi tiva leswaku u huma kwihi naswona u huma eka ndhawu eka ndyangu wihi.

Vukhomba bya vu bya vaxisati hi laha vanhu vaxisati kumbe vanhwanyana va dyondzisiwaka milawu ya vaxisati na leswaku loko va tekiwa nuna u fanele a hlayisiwa njhani. Nkoka wa swona i ku va leswaku u swi tiva leswaku loko u ya evukatini u fane u endla yini yini.

Ina hi swona swa kahle hikuva mi ta kota ku dyondzisana leswi mi hanyisanaka swona ku ya hi tinxaka ta n'wina.

A hi swa nkoka ngopfu hikuva a swi nge ku pfuni hi nchumu evuton'wini.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva swi kombisa leswaku ndhavuko wa hina wu cukumetiwile naswona a wa ha landzeleriwi.

Ndzi nga va tshamisa ehansi ndzi va byela leswaku va lunghisa timhaka leti.

A ndzi ta vula leswaku va lava va tshembelaka eka vukreste va tshembela eka vukreste lava tshembelaka eka ndhavuko va tshembela eka ndhavuko.

Ndzi nga tirhisa ndlela ya khale ya ndhavuko leyi faneleke hikuva hi yona ya kahle naswona a nga hela a ku tivile swo tala.

I xiambalo xa xibelana naswona xi khavisiwa hikuva u xi mbala na nceka na xikipa xo basa.

Tidyondzo ta nkoka i ta ku va va landzelela swiendlo swa ndhavuko va tlhela va wu hlayisa.

Ndzi nga n'wi hlantswa leswaku a ndzi lavi a ya hikuva swi ta endla leswaku u humesa mali u humesela mahala hikuva a ku na swilo swa nkoka leswi a nga ta swi endla loko a ye kwale.

Ndzi nga va xavela swibelani, minceka miyele na vusenga.

Vuhlalu bya kona byi hambanile hikuva bya mucato i bya i byo basa, bya ndhavuko i bya ti-colour to hambanahambana.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ndzi tekile ntambu ndzi sungula ku yi vekela ti vuhlalu byo hambanahambana, naswona loko ndzi hetile ndzi boha ndzi ambala.

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku xibelani u fanele a va a ri karhi a jikisajikisa xisuti.

Va fanerile ku ambala tinjhovo.

Va fanele va mbala swibelani na tiyele.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka i kokwana Thomas Chauke hikuva tinsimu ta vona ta tsakisa swinene.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya muxaka wa Xitsonga hikuva swi endla leswaku ndzi cina xibelana hi tona.

Nkoka wa kona i wa leswaku vanhu va tiva laha va humaka kona as vaTsonga.

Mincino ya ndhavuko wa vaTsonga i wa xibelana na makhwaya.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka i dyondzo ya vutomi.

Xiyimbeleri lexi ndzi xi tsakelaka i kokwana Thomas Chauke. Hikuva tinsimu ta vona ta tsakisa swinene.

Tiyindlu ta kona i ta ti randavula. Ina ndzi nga tshama eka tona.

Ntirho wa vavasati i ku hlayisa vavanuna va vona hi ku va swekela, va tlhela va hlantswa, va tlhela va clean-a.

Mintirho leyi endlawaka hi vanuna i ku va va hlayisa vana na vavasati va vona.

A ndzi swi koti hikuva ndzi kurile va ri karhi va nga ha dyondzisi vanhu ku hlaya swivongo swa vona.

Nkoka wa kona i wa leswaku wa swi tiva leswaku u huma kwihi, naswona u tswale hi mani.

Vakokwana ku ya ekerekeni swi na nkoka swinene hikuva, u tiva xikwembu na leswaku xa hlayisa.

Tinsimu tin'wani ta vukhongeri leti ni nga tsakelaka ku ti yimbelela hi leti ti tivaka hi un'wana na un'wana leti i nga ta ti kumela ni le ka selulafoni.

U endla leswaku u ti kuma u tshunela ekusuhani na Xikwembu.

Ina ku na ku hambana hikuva swakudya swa khale swa ndhavuko, a swi endliwa swi karhi swi suka eka swirhapa swa vona.

Va dya swakudya swa vuswa naswona swi lulamisiwile hi vamhana vona.

E-e a ndzi se tshama ndzi ya.